Boipaki jwa go nna moithuti, boikatelo jwa madi, dingwaga, boipalo jwa go nna moagi, address-e ya bonno, tsamaiso ya madi a pele, fa e le teng.

Go bapisa mefuta e e farologaneng ya dikarata, go tlaya ka boikalelo jwa madi a o a fumanang ka karata ya hao, boipaki ba madi a pele ke a ba wa lebelelang.

Sekoloto le hisitori ya gago go tsa go adima madi, di ama tsela ya gago haholo ka gobane dibanka tshwanetse di tsebe gore o kgona go kgotlisetsa madi ao o a batlang. Se se ka diriwang go di tokafatsa ke gore ba lebelele gore madi a o a fumanang, o a berekisa joang.

Gore o tlhomamise gore kopo ya gago e tsamaya sentle, ke gore fa o o fumana madi, o a berekise. O se ka wa dira dikoloto tse di fapa-fapaneng, seo se bolaya gore o kopo ya madi ya sekoloto sa hao.

Melawana le maemo a tumalano ya karata ya sekoloto, go tlamehile go ba le bopaki ba gore o fumana madi, dingwaga tsa gago, bopaki jwa go nna moagi, address-se ya bonno, tsamaiso ya madi a pele a o a fumanang.

Go thusa batho thata, ka gore ga ba nka tshweetso ya go nka karata ya sekoloto, gore ba tsebe hore taba tsa bone tsa madi di eme joang, le gore madi ba wa berekisa ka tsela e e siameng.

Dipego tsa sekoloto, letseno, tiro, dikoloto tse dingwe, le polokelo.

Dilo tse di molemo, phetogo ya madi a nakwana, mokgwa o o bonolo wa go dirisa, tse di borai, ditshenyegelo tse di ko godimo, mathata a madi.

Dituelo tsa go dirisa madi a a fetang a o nang le one, le dituelo tsa go se duelele ditlankana. Laola madi a gago sentle, tlhokomela dituelo le ditlankana, tlhokomela tuelo tsa banka.

Ke go tlhokomela madi, le go duela dilo ka nako.

Ke go botsa kwa dibankeng gore madi a o a duelwang a makanang kang. O ka buisana le ba banka gore ba go fokoletse di-percentage tse ba di kenyang fa ba go adima madi.

Ba lebelela dituelo tsa go dirisa madi le madi a o tlo neiwang one, ba wa lebelela gore a ka nne a go siametse madi ao, o kaya dinageng disele le hore wa duela, o tla wa duela ka nako.

Ke khutsofatso ya forex exchange. Fa mongwe a batla go dirisa forex, go batlega gore o ithute ka yone le gore e bereka jang.

Dikgang tse ke di utlwileng ke gore forex e batla o e tsebe ka botlalo, fa o tla go kena go forex, e batla gore o e tsebe ka botlalo, o tsebe gore di-exchange di bereka jwang. Mongwe gore a se ke a e dirisa, ke gore a se ke a mathela go ba le madi a mangata, a tlo kena mo forex.

Ditlamorago tsa go dirisa forex ke go latlhegelwa ke madi. Fa o latlhegelwa ke madi morago ga go dirisa forex, o ka tšea kgwebo e o ka e dirang, fa gore o buise madi a o a latlhegetsweng ka forex. O nke nakonyana pele o ka kgutlela morago o berekise forex.

Ne nka se dire sengwe, ka gonne mongwe o dira se a se ratang, le se a bonang gore se ka mo berekela.

Nka agela mme wa me ntlo, ka agela le bana ba me ntlo.

Nka dirisa thekenoloji go itse ka ditlhwatlhwa tsa madi, fa ke le mo loetong.